Go botlhokwa thata go nna le peeletso ya nako e telele ya go rola tiro, go iketla le go tshela botshelo jo bo siameng, go thibela mathata a itsholelo, go ithekela tshepo ya bokamoso ba gago.

E ka thusa ka go boloka ka maikaelelo, go kgona go fumana madi a mantsi ka nako e le nngwe, go nna le tshegetso ya setlhopha.

Ee se ka tokafatsa ka gore o na le tšhono e e oketsegileng ya go amogela karata ya sekoloto, go fiwa ditshwanelo tse di molemo jaaka madi a mantsi a o ka adimiwang, interest-e e kwa tlase dikgaisano tse di siameng.

Go kgaoganya melemo ya peeletso go tlama dikebekwa le dikotlhao, go ama boikanyego jwa bank-a mo morerong ya peeletso.

Moboeleetsi a ka oketsa dipoelo tsa gagwe tsa lekgetho tsa go beeletsa ka botlhale mo tax free savings account, go oketsa kgolo ya madi ntle le lekgetho go dirisa TFSA jaaka karolo ya leano la nako e telele.

Go dira baeeletsi ba madi, go tsenya madi ka mekgwa e kgaogantsweng, go reka dithoto, go tlhopha mefuta e e tshwanetseng ya peeletso, go rulaganya maikaelelo a peeletso ka tshwaraganyo.

Thuso ya ntlha ya go reka ntlo ke lenaneo le le rulagantsweng ke puso go thusa batho ba ba rekang ntlo ya bone ya ntlha, maikaelelo a yone ke go fokotsa ditshenyegelo tse di amanang le go reka ntlo. Batho ba ba kgeloseng mo lenaneong leno ba tshwanetse go nna le madi a a rileng a ba a dirang ka ngwaga. Mme ba se tlhoke go ba ke ile ba nna le ntlo pele, thuso eno e ka tla ka mokgwa wa tuelo e e dirwang gangwe fela kgotsa phokotso ya madi a dikoloto. Dipego tse di oketsegileng di fiwa ka ka mafapha a puso a maleba kgotsa mofirisi yo rulagantseng thuso e.